Ngwaneso, ke tlameha ho bua le wena ka taba ena hobane ha ke a thaba hohang. Ke bone ka moo o qetang nako yohle o bapala di-sports. Mme jwale ho bonahala eka ha o hlomphe batswadi. Ho bapala ha se bothata, empa ha eka qala ho senya tsela eo o itshwarang ka yona le ka moo o sebetsanang le batho baholo, ke bothata bo boholo bonono. Batswadi ba rona ba re leketse tsohle, ba sebetsa ka thata hore re be le bophelo bo botle. Empa jwale o o qala ho ba ho ba hlokomoloha hobane feela o o sa batle ho kgutla phapile, seo ha se ya moheleha .

Batho ba ratang ho baka dikuku, ba ka tobana le mathata a fapaneng ha ba batla ho rekisa dihlahiswa tsa bona setjhabeng. Bothata ba pele ke mathata a mele le tumelo. Ya bobedi, o fumana bareki. Ya boraro, mathata a theko le phaello. Ya bone, ho phatlalatsa le ho rekisa. Ya bohlano, ho fumana basebetsi kapa thuso. Qetello, ho rekisa dikuku ho na le menyetla e mengata, empa ho boetse ho na le mathata a hlokang hore motho a be le moralo o motle, mamello le tsebo ya kgwebo, hore a atlehe.

Bana ba ka, ke tlameha ho bua ntho ena hobane ha ke a thaba hohang. Ke le bona letsatsi le letsatsi le ntse le bapala ka mohala, bosibu le motshehare. Empa ha le sa hlola le ikwetlisa kapa le tsamaya ka ntle ho ya bapala le metswalle. Sena ha se hantle bakeng sa bophelo ba lona. Ke batla hore le fumane nako ya ho matha, ho bapala dipapadi kapa esita le ho nka maeto a mafutshwane, ho boloka mmele ya lona e phetse hantle. Nako ya mehala e be e lekanyetswang e be e lekanyetswang. Mme letsatsi le letsatsi le fumana nako ya ho ikwetlisa ke molao wa ka, ho tloha kajeno lena.

Ha batjha ba ka tseba le ho bapala dipapadi tsa setso sa rona mona Afrika Borwa, ekaba ntho e ntle haholo ka mabaka a fapaneng. Sa pele, ho boloka setso sa rona se phela. Sa bobedi, o fumana thabo le kopano ya setjhaba. Sa boraro, ho fokotsa ho itshetleha ka technology. Sa bone, ho hlompha le ka teng sa Afrika Borwa. La bohlano, ho matlafatsa tsebo ya kelello le bokgoni ba ho nahana. Qetello, ha batjha ba ka rutwa le ho kgothalletswa ho bapala dipapadi tsa setso sa rona, ekaba monyetla o motle wa ho boloka moetlo, ho kgothalletsa bophelo bo botle le ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho nahana le ho sebetsa mmoho.